Loko u famba mpfhuka wo sungula hi movha wa wena wuntshwa naswona u kuma ku patu ra kona a ri tshamisekanga swi na nkoka ku tshama u rhangisa ku hlayiseka u fanele u famba hi rivilo ro olova u languta emahlweni leswaku u vona migodi ni swihinga swa le endleleni hi nkarhi loko swi laveka u nga nghenela etlhelo u rindza ku tshama u ku sirha ngopfungopfu loko u tluriwa hi vana va ndlela ku ku tirhisa GPS ma mapu ya d ya digital swi nga ku pfuna ku hlawula ndlela yin'wana leyi antswa hikwalaho ku tshama u xalamukile u ti karhatela ku hlayisa movha ni vutomi bya wena swi ta ku pfuna ku fika laha u ya u yi hlayisekile ni kurhula emoyeni.

Ina ndzi vona swi ri swa nkoka swinene leswaku kereke yi va na xifambo xa yona lexi nga ta pfuna ku fambisa vanhu ku ya na ku vuya ekerekeni ngopfungopfu eka lava nga riki na ndlela ya kona xifambo lexi xi nga pfuna ku endla leswaku vadyuhari vana ni vanhu lava tshamaka ekule va kota ku hlangana hlanganahlangana ehandleni ku tlula ku sala ehansi ehansi hikwalaho ka ku pfumaleka ka ndlela yo fika leswi swi ta tlakusa vana ni ku engetela nhlayo ya va tshamile ku nyika vanhu hinkwavo nkateko wo twa rito ra xikwembu naswona swi ta kombisa leswaku kereke leswaku kereke ya khathalela ntirho wa vunghana ni rirhandzu.

Ti-engines ta ti custom na vulawuri ti na xiave lexi lexikulu eka ku lawula ku rhwala nhundzu elwandle hi ku tirhisa milawu ni ku tiyisisa ku hlayiseka ka swilo swa rhwale ti customer ti hlawula ni ku pima swilo leswi nghenaka ni ku ni ku humaka etikweni ku tivisa leswaku ku hakeleriwa swakudya ni swipfuno leswi lavekaka naswona ku landzeleriwa mali lawa ya vutshunguri ni ya matiko leswaku ku pfuxetiwa ka rihanyo ni ku hlayiseka swi sirheleriwa.

Mavala ya swihahampfhuka lawa ma va na mavhengele yo xavisa swakudya ma vuyerisa swinene eka n'winyi wa ndhawu yo dyela vafambi ni n'winyi wa rivala ra swihahampfhuka eka n'winyi wa ndhawu yo yo dyela mavhengele ma nyika ntsengo wo engetela eka ntirho wani wa wena ku hlengeleta vanhu ni ku endla leswaku ndhawu ya wena yi va na ntlawa wa vafambi mi va tirhisana eka vafambi ma endla leswaku ku kota ku kuma swakudya hi ku olova naswona ku endla vuhanyo bya vona byi va swa ku tsakisa hi ku pfuna ku hunguta ku tika ku va ku lava swakudya etindhawini leti nga hundziki kahle.

Loko ndzi ri exitimeleni lexi taleleke hi vanhu hi nkarhi wa mpfilumpfilu kutani mudyuhari un'wana a ndzi kombela ku ndzi n'wi nyika xitulu xa mina ndzi ta tlangela xin'wana na xin'wana lexi a nga xi langutanaka na xona kambe ndzi ta hlamula hi ku tshembeka ndzi ta ku ndzi twisisa leswaku ku tele ngopfu kambe laha ku ri kwalaho a ndzi na xitulu xo endla leswaku ndzi mi nyika hi ndlela ya leyi tsakisaka swi nga olova ku langutana ni vanhu van'wana hi ku tirhisana hi ku tshama hi ni xikhutazo ni ku tiva leswaku hi endlaka swi pfuna hinkwenu loko a nga ni tiko loko a nga ri na ntikelo wo biha kumbe a ri ni vutihlamuleri byo karhi lebyi endlaka leswaku a lava ku ku famba hi xitulu ndzi nga n'wi nyika.

Swin'wana swa swilo leswi khumbaka ntsengo wa nhundzu ya le magondzweni swi katsa nhlawulo wa kurhwala leswi nga tirhaka ngopfu tanihi swipfuno leswi nga rhwariwaka ni ku tika ka kurhwala nkoka wa nhundzu wu hlayisiwa hi mbilu ya yona ku katsa leswi endlaka leswaku yi hlayiseka ni ku tika ka swilo leswi rhwariwaka ndhawu ya leyi nhundzu yi rhwalekaka eka yona yi khumba ntsengo hikuva ku rhwala ematikweni yo karhi kumbe endhawini leyi nga yi rivali byi lava mali yo tala ku tlhela ku ku katsa ku lawuriwa ka nawu ku fana ni ku hakela swirhabu ni ku kambela ku hlayiseka leswi engetelaka ntsengo.

Swiphiqo swin'wana leswi vanhu va langutanaka na swona loko va famba hi vutleketli bya tibazi eka riendzo ro leha swi katsa ku tlakuka ka ndzilo na ku karhateka hikuva ku tshama nkarhi wo leha ematikweni yo hlaya nyana swi nga endla leswaku munhu a titwa a karhatekile naswona a nga vulangi ku ta va ni ku ringana ka mpfula ni ku tsandzeka ka timhaka ta rihanyo ku nga humelela leswaku vanhu va nga tivi kahle leswaku va ta endla yini loko va karhateka ku ta va ni mavabyi ya mapoto kumbe ku vava ka nhloko hikwalaho ka ku tshama ehenhla hi nkarhi wo leha emihlanganweni emihlanganweni ya tibazi.

Loko u famba hi xihahampfhuka swi vulavuriwa leswaku u tisa matsalwa yo tanihi passport leyi nga ni vuxokoxoko bya wena switifiketi swa vo tshama kumbe ntirho lowu swi lava swi lavekaka makhadi ya kurhwala swin'wana swo fana ni switifiketi swa rihanyo ku pfuna ku kombisa leswaku u hanyile kahle naswona u fanele ku amukeriwa exikarhi ka tiko leri u ya ku eka rona matsalwa lawa ma ma na nkoka hikuva ma pfuna ku tiyisisa leswaku u famba hi milawu ya tiko ra ya tiko ni na matiko ma endla leswaku u kota ku hundzuluxiwa kusuka eka tiko leri u humaka eka rona ku ya eka leri u ya ka eka rona hi ku pfuna ku hlula swiphiqo swa ku famba.

Loko vakhandziyi va famba vusiku hinkwabyo hi bazi va fanele va teka magoza yo tika ya vuhlayiseki tanihi ku tshama etindhawini leyi vonakaka kahle ni leyi nga ni vanhu vo tala, ku papalata ku hlaya ku etlela naswona va tshama va xalamukile ku twisisa leswi humelelaka emhakeni. Va fanele va sirhelela switirhisiwa swa nkoka swa vona tanihi foni ni mali, ku tirhisa tindlela leti sirheleleke ku nghena ni ku huma ebazini naswona va byela munhu wo tshembeka ndlela leyi va fambaka hi yona. Ku tlhela ku endla leswaku va hlantswa mavoko ni ku ambala e masiki loko swi laveka, ku sirhelela ku hiseka ni switshembiso swa rifuwo eminkarhini leyi ya xihatla. Leswi hinkwaswo swi pfuna ku antswisa vuhlayiseki bya vona ni ni ku tiphina hi ku famba ka vona.

Leswinene hi ku famba hi bazi navusiku i ku olova ku fikelela tindhawu ni ku kuma ntirho, kumbe ku hlangana ni vanhu lava u va rhandzaka. Naswona bazi ri kota ku ku tirha nkarhi lowu tshembekaka hi ku tlula masiku lawa masiku lawa. Swi tlhela swi pfuna ku hungasa ku hungasa matirhelo yo karhi lama nga tala ku landzisiwa hi nkarhi lowu. Hambiswiritano leswi nga swi nga va leswo biha hi ku vusiku swi swi vanga swi hikuva ku tshama vusiku swi vanga vuhlayiseki byo tsakisa ngopfu ku nga humelela swihoxo swa bazi, ku va va ka rifuwo, ku khomiwa hi vanhu lava nga ri ki va tshembekaka, ku karheleka loku humelelaka eka ku famba nkarhi lowu ni ku onha rihanyo ra munhu, ku tlhela ku humelela ku tsandzeka ka switirhisiwa leswi lavekaka.

Ina ndzi vona swi boha ku va kereke yi va na movha yo rhwala vanhu yi va yisa ekerekeni hikwalaho ka swilo swo hlayanyana. Ku va na movha lowu swi pfuna leswaku vanhu va kota ku fikelela kereke hi ku olova, ni nkarhi lowu nga ringaniki. Ngopfungopfu lava nga rhandzaku ku ya ematshan'wini kumbe lava nga na swipingwa swo karhi swa ku famba. Leswi swi tlhela swi endla leswaku kereke yi va na vuxaka lebyi tiyeke exikarhi ka vanghana va kereke hikuva va fambisana swin'we ku tiyisa ku tirhisana ni ku rhurhumela ntlawa. Hambiswiritano swi fanele swi hlayiseriwa leswaku movha lowu wu tirha hi ndlela leyinene, wu hlayisiwa hi vuhlayiseki ni ku va wu nga vanga ku ku vava kumbe ku biha eka van'wana.

Loko ndzi yima exitichini xa petiroli ndzi tirhisa xiyindlwana naswona ndzi vona vatirhi va xitichi va kombiwile hi swibamu, ndzi ta rhurhela njhani leswaku ndzi tshika ku famba kumbe ku yingisa swileriso swa vona hi ku hatlisa. Naswona ndzi tshika ku tirhisa swilo leswi swi nga khumbaka vuhlayiseki bya mina. Leswi swi vangiwa hi ku tshembeka ka vuhlayiseki ni ku teka swiyimo leswi ringanaka eka ku sirhelela vutomi bya mina, ni vaendzi, ni vatirhi. Hikuva swibamu swi vula leswaku ku na xiphiqo lexi nga khumbaku rifuwo ni ku vava ka vanhu. Ndzi ta tirhisa ndlela yo tswala xileriso xa vatirhi naswona ndzi ringeta ku rhurhela ndhawu yo hlayisekanga. Naswona loko swi swi koteka ndzi ta sungula ku ti karhata ku pfumelela vukhongeri bya , vatirhi va swiendlo, ku lulamisa .

Ndzi vona leswaku ku yiviwa ka ti-cable ta laha swiporweni, i xivangelo lexikulu lexi vangiwaka hi vuvabyi byo tika swinene emisaveni ya matikhomelo. Ti-cable leti ti vangiwa ti vangiwa ku lahleka ka vutshunguri lebyi endlaka leswaku vanhu va tshikeleriwa ehansi hi miehleketo ni rifuwo. Ku pfuxeta rifuwo ra vutshunguri leri nga va leri nga va na nkoka swinene. Ku yiviwa ka ti-cable swi hlamusela swi hlamusela ku vonakala ka vuhlayiseki bya vanhu, ku lawuriwa ka swa mabindzu, ni ku pfumaleka ka leswi lavekaka tanihi switirhisiwa swa nkoka swa ku hanya. Leswi swi ti komba tanihi ku onha ka vutihlamuleri bya tiko, ku va na ku va ni mintirho ya yo yo tika eka swiporo, tiko ni na ni swiporweni naswona swi katsa ni ku hlanganisiwa ka swipimelo swa vuhlayiseki.

Switichi swa petiroli swi cince ngopfu hi ku famba ka nkarhi hikwalaho ka ku engeteleka ka thekinoloji, ni ku lava ku pfuna vafambi hi ndlela leyinene ya ntumbuluko. Eka malembe lama hundzeke switichi swi hundzuke swi nga ri ntsena tindhawu leti vafambi va kotaka ku hakela na ku teka petiroli, kambe swi hlanganisiwa switirhisiwa swo hlawula vuhlayiseki. Ku fana ni tikhamera ta ku kambela mapheyimenti ya mathikithi hi thekinoloji ya le , ni swilo swo antswa swa ku hlayisa vafambi. Leswi swi endla leswaku ku va a ni kurhula, ku antswisa vuhlayiseki bya vafambi ni ku olovisa vukorhokeri hi ku olova, ku hakela, ku fikelela vuhlayiseki bya swakudya, ni ku hlayisa nkarhi.

Ku onhiwa ka tindhawu kumbe swiporo swa switimela swi vangiwa ngopfu hi ku pfumaleka ka vutihlamuleri, vukanganyisi, ku karhateka ka vanhu hikwalaho ka ku pfumaleka ka ntirho ni ku pfumaleka ka vutivi bya nkoka wa switirhisiwa swa vaaki. Vanhu van'wana va onha swiporo leswaku vaxava va xavisa tinsimbhi, van'wani hikwalaho ka ku ku hlundzuka ka hi mfumo naswona leswi swi humelela ngopfu laha ku nga riki na nsirhelelo kumbe vulawuri ku sivela ku onhiwa ka swona. Swi lava ku dyondzisa vaaki ku tiyisa vuhlayiseki, ku nyika ntirho eka vantshwa ni ku pfuna vanhu ku twisisa leswaku leswi i swa vona naswona swi fanele ku sirheleriwa.

Ku ku tleketla nhundzu hi xitimela ku ni mimpfuno yo tala swinene ngopfungopfu eka nhluvuko wa ikhonomi ya tiko. Leswi lexi landzelaka i mimpfuno ya nkoka ku hunguta timali na ku rhumela nhundzu, xitimela xi rhwala nhundzu yo tala hi nkarhi wun'we lexi endlaka leswaku ku rhumela nhundzu swi durha hi mpimo wo tala ku tlula switirhisiwa swo fana na timovha. Ku va na nkoka wa nkarhi, switimela swi famba hi nkarhi lowu fikeleriweke kahle leswi endlaka leswaku nhundzu yi fika hi nkarhi naswona swi olovisa ntirho wa vaxavisi. Ku hlayisa ku tirhisa xitimela ku hunguta ku onhaka ka tindlela hikuva swi hunguta nhlayo ya timovha leti tikaka hi nhundzu etindleleni.

Loko munhu a jahile kambe ndlela yi tele hi matiraka u titwa a karhatekile a a tshikileriwile naswona a pfulukile mbilu, hikuva u nga swi kota ku hatlisa kambe u siveriwa hi timovha letikulu leti fambaka hi rivilo ra le hansi, naswona ti teka ndhawu yo tala endleleni. Leswi swi nga vanga ku hlwela entirhweni, ku onhaka ka movha hi nkarhi wo ringeta ku dlulisa ni ku engeteleka ka ntshikelelo wa miehleketo mhaka leyi yi nga lulamisiwa hi tindlela leti, ku aka mi migwaqo yin'wana ya matiraka ntsena, ku tirhisa switimela ku rhwala nhundzu yo tala ku ku hunguta nhlayo ma tirhaka etindleleni, ku lawula nkarhi wolowo matiraka ma faneleke ku famba hi wona swi nga vi swi ri siku rin'we ntsena.

Ina, movha wa muganga wu nga va kona hikuva i munhu i munhu la nga ni vutihlamuleri byo pfuna eka swiyimo swo tika swa rihanyo ni swiphiqo swo karhi swo karhi. Movha wa muganga a nga kombisa ku ni vutihlamuleri hi ku hatlisa loko munhu a veleka mavabyi a, karhateka swinene a phikelela nchumu lowu nga tolovelekangiki wa rihanyo kumbe a lahlekeriwa hi matimba ya ku hanya. Hikuva movha wa muganga a a ni vuswikoti byo endla mikandziyiso ya rihanyo, ku tirhisa vutshunguri bya xikoxo, ku pfuna vanhu ku kuma nsirhelelo wa rihanyo wa karhi wa ntlawa, ku veka swipimelo ni ku byela vahlayi va rihanyo leswaku va endla yini.

Ku vulavula vahlayisi, ku nyika vuxaka lebyi tiyeke exikarhi ka vahlayisi ni ni vahlayisi va le mapatwini leswaku ku hlanganisiwa ka ka mitirho swi tika swinene. Ku veka marhavi swi khamera swa ku kambela ni switirhisiwa swa ku pfuna, ku huma, ku kuma vuvutshembeki byo hlayisa switimela, ku dyondzisa vahlayisi swa nkoka wa vukorhokeri bya rihanyo. Ku tirhisa switirhisiwa leswi pfunaka ku lawula vuhlayiseki, ku va na vuxaka lebyi tiyeke na vahlayisi va rihanyo ni ku endla leswaku ku va na ndlela leyi hatlaka yo kuma vutirheli bya rihanyo loko swi swi lava. Ku lunghisa mapatwini hindlela leyi tirhisaka switirhisiwa nkarhi swi nga ta hlengeletela swipimelo ni ku lawula vuhlayiseki.

Vanhu lava xavisaka va pfuneka swinene loko va ri na mabindzu ma tibazi hikuva ri va nyika matimba ya ku lawula rifuwo ra vona, hi ku pfuna ku antswisa vuhlayiseki bya tibazi hi ku tirhisa marhavi ya kahle ni ku tiyisisa leswaku tibazi ti hanya hi rihanyo. leswi swi endla leswaku va kota ku endla mali hi ku olova hi ku rhumela kumbe ku xava tibazi, ku tumbuluxa ti ikhonomi ya ndyangu ni ya le kaya. naswona swi antswisa ku, ku hanya ka ndyangu hinkwawo hikuva ni vuswikoti byo tirha hi swilo swa vona hi ku tshembeka ni ku ni ku ringanela.